Luba kubaluleke kakhulu ukuba uqiniseke iyeza olithengayo lelenyani nanjengoko elo yeza lingakuphelisa entweni ukuba ugule ngokwenyani ukuba ayililo elokwenyani. Ngoko kubalulekile maxesha wonke umntu uba uhlale abantu bejonga ukuba iyeza phambi kokuba balisebenzise lilo nyani.

Iinkonzo ezifumaneka kwizibhedlele zininzi kakhulu, ekuquka kuzo i-family planning, iingcebiso malunga nokwandisa usapho eluntwini, ekuquka kuzo amacandelo karhulumente okufundisa abantu malunga nogawulayo.

Isifo soxinzelelo lwegazi sisifo esinobungozi kakhulu. Omnye wabahlobo bam waye wafumanisa ukuba unaso ngenxa yento yokokuba wayengumntu lo owayemane esiwa , abe nento ekuthiwa xa zibizwa zii-seizure. Ze wathi wawuya kwagqirha kwafunyaniswa into yokuba unesifo soxinzelelo lwegazi.

Ndikhumbula ngexesha lobhubhane iCOVID-nineteen, kwakukho into eyayihlekisa ilizwe lonke jikelele apho uMongameli wethu uCyril Ramaphosa wayenxiba imaski kumboniso bhanyabhanya, ze wayibeka emlonyeni akayibeka kakuhle, wayibeka phezu kwempumlo. Nto leyo eyahlekisa umntu wonke kwilizwe jikelele.

Ingxaki yempilo ngokwasengqondweni seyaba yinto enkulu kakhulu kule mihla siphila kuyo, nanjengoko sibona amadoda amanintsi ezibulala malunga naloo nto. Kuba wonke umntu akafuni uziveza ngokungathi ngumntu lo udinga uncedo ngokwasengqondweni okanye ngumntu, indoda le ebhetyebhetye, engaqinanga, nanjengokuba sikhula kusithiwa indoda ayikhali.

Basemngciphekweni kakhulu nanjengokuba intombi le ikhulelweyo ingayi ukuyohlola kugqirha nantoni na ingenzeka kuloo mntana. Kuba kubalulekile into yoba umntu okhulelweyo amane eyawuvela kugqirha kwenzele ayojonga uba ingaba usana ngaphakathi lusahleli kakuhle.

Iinkolelo zesiNtu zineempembelelo ezimbi kakhulu kwiindlela abantu abakujonga ngayo ucwangcisontsapho, nanjengoko abantu besiNtu bekholelwa kwinto yokuba umntu .

Bangancedwa ngokuba bazame ukuthethiswa nabantu obabe kuba ke badlula kwiimeko ezimila kunje, ze baboniswe uba bona bancedakala njani kwaye benza njani ukuze bathethe. Nto leyo enobakhuthaza ekubeni ngokuba nabo bazame ukuthetha.

Ewe ucwangciso, ulwazi ngocwangciso lukhutshwa ngokwaneleyo. Ewe, lona luyanceda ukwehlisa iinamba, kuba ze sikhumbule ngaphambili kukuba kubekho ucwangciso zaziphezulu kakhulu ezi namba. Nto nje ngenxa yonqunguphalo lweendawo abanokucwangcisa kuzo nokugcwala kweendawo abacwangcisa kuzo, abanye baye baphele besilela okanye bengayi maxesha onke.

Ukuba noxinezelelo kwengqondo akubonisi bunkenenkene kwaye bungelohlazo, kuba wonke umntu apha emhlabeni unazo izinto ezimhluphayo ngokwasengqondweni. Nto nje ngulowo nalowo uye akhethe ukungazithatheli ngqalelo, azibekele ecaleni aqhube ubomi bakhe. So, ndisitsho nje ukususa ezi mpawu zalanyiswa nesi sifo kukuba singahoywa iingxaki ezimalunga .

Hayi, urhulumente akenzi ngokwaneleyo. Kuba isifo somhlaza sesona singakwaziyo ukunyangeka ngabantu ebantwini abangenamali, kuba kubakho iikhimo ezidura kakhulu neziseqophelweni eliphezulu eziye zidinge abantu abanemali ukuze zibhatelelwe. And urhulumente akabi nazo ezinye iindlela zokwenzelela ngazo abantu abangenamali.

Ewe, imisebenzi yesiNtu iyancedisana kwaye iyabathuthuzela abantu. Nto leyo iye ibangele abantu bahlale bebonke ngamaxesha onke kwaye behlala beyazi ukuba isandla sihlamba esinye. Kwaye behleli bebonke bezama iindlela zokuba bangadlula njani kule meko bakuyo.

Kubalulekile ukuba amalungu wonke woluntu agonywe, kuba aba bangagonywanga babeka ubomi babanye emngciphekweni. Kuba ugonyo lukhusela umntu wonke kwaye kudala kwagonywa, ayonto iqala ngoku ugonya, ugonya abantu.